Fa o fositse mogala, o letsa gape, mme mo nakong e e tlang, o tla dira bojotlhe jwa gore mogala wa gago o mo gaufi ga gago kgotsa o mo dikgetsaneng, mme o dira gore volume-u ya gago ya mogala, e be e e utlwalang.

Ee, fa o fositse go lebelela di-series o kgona go di leba nako e nngwe le e nngwe mo mogaleng wa gao wa letheka, o dirisa mafaratlhatlha. O kgona go di leba phakela, thapama kgotsa motshegare, ga o kgathalesege, ga gona pharologanyo. Series-e ya me ya mmamoratwa ke Doodsondes, mme o e fitlhela mo e-TV, e tshameka ka ura ya borobedi thapama, mme ebile e ipoeletsa ka ura ya bo lesome mo mosong.

Nnyaa, ga ke bone go le botoka go ithuta o le kgakala gonne go na le dikgwetlho tse dintsi tse o ka kopanang le tsona. Mme dingwe tsa dikgwetlho tseo o ka se kgone go di rarabolola, mme di tlile go dira gore dithuto tsa gago di boele kwa morago, kgotsa di seke di a tswelela.

Gonne batho ba e dirisa ka tsela e e sa tshwannang, ba e dirisa ka tsela e e sotlakakang ka batho, ba e diragisa go dira dilo di le bosula, mme seno se dira gore go dirisa medi a loago, mo Aforika Borwa go sa nna bonolo.

E dira gore seka nna bonolo gore ba fitlhele dikgang mo mafaratlhatlheng, di dira gore ba sa kgona go batla tiro mo mafaratlhatlheng, mme seno e nna kgwetlho mo matshelong a bone.

Data e ke e dirisang gantsi ke e reka kwa mabenkeleng a le mo gaufi le mo ke dulang kgotsa mo ke nnang, ke kgona go e reka gape ko mabenkeleng a magolo kwa teropong, ke kgona go e reka gape mo mogaleng wa letheka, ke dirisa App ya dibanka tse di farologaneng. Data e, e nna lobaka tlhotlhwa ya teng ke e kwa tlase, ebile ke rata go e dirisa go batla tiro mo go yona, go dira dilo tsa sekolo, go tshwana le jalo.

Data e ke dirisitseng, ke dirisitse lobaka lo lo kanang ka malatsi a le mararo, boleng ba ona ke five hundred megabytes. Mme fa o reka data, o tswanetse go lebelela gore o e dirisa lobaka lo lo kana nkanang, go na le e o e dirisang letsatsi le le nngwe, matsatsi a mararo kgotsa beke, kgotsa kgwedi, mme o lebelela le tlhwatlhwa ya teng gore a na e tsamaisana le di-megabyte-e tse di rileng. O tshwan'tse go lebelela gore mme go na le di-data tse dingwe tse di berekang fela bosigo.

Nka rata data ya di-gig di le kana ka lesome, ebile nka rata fa e ka kena ka letsatsi la bongwe la kgwedi e nngwe le e nngwe.

Mafaratlhatlha a five G, a dira gore dilo di nne bonolo, di tsamaye ka nako ebile fa mme, fa o batla go batlana le selo mo mafaratlhatlheng, o kgona go se kry-a ka metsotso e mebedi ntle le gore o kopane le dikgwetlho. Thata-thata e ka tswela mosola bana ba sekolo fa ba batla go dira diporojeke tsa bona, fa ba dira diteko le bana ba kwa yunibesithing, ga ba romela tiro ya bone ya sekolo, jaaka di-assignment kwa barutwaneng ba bone.